Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane ke ne ke tshogile thata ke tswa mo porofensing ya me ke ya ko porofensing ya go nang le gauta ko go yone.

Tota fela nna ke motho wa batho ba ba tshabang sefofane, ke bona fela ga nka pagama sefofane e tla re se le ko lefaufaung ke bone se wela mo fatshe se ke sale ke sule.

Tsala, o tshwanetse gore ga o tsena ko boemelafofane teng ga o batla go ya Nigeria, o tshwanetse go ya ko airport ya naga ya rona mme o reke ticket-e, ga o sena go reka ticket-e ya go fofela koo. I tshwanetse gore e be o na le passport mme o a go tsamaya passport-o ya gago e tempiwa kwa boemelafofaneng o emele sefofane sa gago o shebe gore se tswa nako mang o tshwanetse o tshware nako ga o fitlha gape ko boemelafofaneng ba kwa nigeria o tshwanetse passport-o ya gago gape e ya go tempiwa le gore o a go tlatsa gore o a go dula malatsi a le makae ko nageng eo. Ga o a tshwanela go tswa o tshotse dijo tse e leng goreng ga di a letlelelwa mme o tla bona ya gore o mo goreng ke se feng se se letleletsweng le se se sa letlelelwang.

Ke akanya gore tiriso ya dibese mo toropong ya me e siame tota ka gore re le batho ga re kgone mme dibese di tlhwatlhwa tlase ka jalo ga go na sepe se ke sa se rateng ka tsamaiso ya dibese mo toropong ya me.

Ke ile ka itemogela mathata a gore ga nne go le mo mosong ke ya go pagama bese ke ga mokgweetsi wa bese a tsaya karata ya me a re o e fetisa mo motšhining wa bona karata ya me e gane go feta ke ga a reng, mma karata ya gago e na le bothata o ka se kgone go pagama bese.

Mokgweetsi o o siameng ke mokgweetsi o o tshwarang nako, o o tsamayang ka ditsela tse a tshwanetseng go tsamaya ka tsone, o o tshwarang bapalami ba bese sentle mme bakgweetsi ba dibese ba thusa batho ba ba yang ditirong mo mosong ka gore dibese di tsamaisa batho go simolola phakela thata mo mosong.

Kotsi tse di amegang thata fa go strike-iwa ke gore dibese di a fisiwa ebile batho ba ba yang ditirong ba tshwaragane le mathata a go ya ditirong phakela ga babereki ba dibese ba strike-a.

Go ya ka nna gore dibese di tsamaye ka nako ke gore di batla batho ba fitlha ka nako ko ba yang ko teng ebile di tlhwatlhwa tlase mme ga ke na bothata go ka iphitlhela ke eme mo beseng ka dinao ka gore seo se bontsha gore re tlabe re le bantsi mo teng ga bese mme ga go na le o fologang nka dula mo fatshe.

Ke ile ka siiwa ke bese mo mosong fa ke ne ke ya tirong, ke ne ke tswa, e rile ke le mo tseleng ka wa ka tshwanela ke go boela ko lapeng ke ya go tšhentšha diaparo tse ke di apereng, ga ke boela ko setopong bese ke ga e setse e ntshiile.

Go kile ga nna le ditshupetso tsa dibese, ditshupetso mo tikologong ya me mme dibese di ile di seke diatla, ke ile ka lemoga fa bana ba le bantsi le babereki ba le bantsi ba sa kgona go ya ditirong mme ba neng ba na le madi ba ile ba pagama ditekesi.

Bese e na le ka mokgwa o e tsamayang ka teng mme ke ka moo ga re ntse re bona go na le ba e bitsa ba re bus stop mo e emelwang mo teng, ga e eme gongwe le gongwe ebile ga o fologa gongwe le gongwe, o fologa fela ko bus stop, o pagame ko bus stop, e diretswe tsela ya tsone gore e tsamaye jalo.

Koketsego ya tlhatlhwa ya dibese ya ngwaga le ngwaga ga e nkame thata go le kalo, ga ke na bothata le yone ka gore madi a teng a kwa tlase motho o kgona go duela.

Go ne go ka nna kaone ga nne dibese di sa duelelwe for mo baneng ba ba yang sekolong, bana ba sekolo ba patelelwa ke puso mo go bone e nne lefela mme mo babereking e nne lesome.